Ewe, abantu abadlala ibhola ekhatywayo baziimbaleki kuyabalulekwa kumdlalo webhola ekhatywayo, funeka abantu ababalekayo.

Ichaphazela ubungozi bunintsi kakhulu ngoba badlala badlala qatha laa mdlalo ngumdlalo oqatha kakhulu.

Udlala umdlalo webhola ekhatywayo, ndiyayithanda ibhola ekhatywayo ndiyayithanda kakhulu ibhola kanobhutyuzwayo yeyona bhola endiyivayo.

thathwe iyifaniswe neminye imidlalo ngoba ngumdlalo olungileyo lowana usebenzisa kakhulu ingqondo usebenzisa izandla.

Ndingalumkisa ngokuba umdlalo wevidiyo awulunganga akulunganga ukungalali ngokwaneleyo, kodwa ke kwelinye icala ndiphinde ndithi ulungile laa mdlalo kufunekala ungadlali ngokweqileyo ube nomlinganiselo.

Iihobbies yeyabantu bonke not izityebi kuphela kodwa ke ithandwa zizityebi kuba ke.

Umsebenzi odinga imali eninzi ngumsebenzi woba ngumphathi but ke uyakonwabela ukuba ngumphathi uphathe abantu babe phantsi kwam.

Abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa baphila ubomi obupheleleyo behleli nje bonwabile akukho nto abayicingayo bayozonwabisa.

Umsebenzi wokuzonwabisa ndithanda ukujuxuzwa ukudanisa. Ndithanda kakhulu ukudanisa ndilolonge nomzimba, ngelaa xesha ndidanisayo and sidanise ukuba ndanisa ndiyazilolonga.

Ngumdlalo olungileyo lowo ndiyawuthanda kakhulu kulapho uphola khona ucinge kabanzi nixoxa kakuhle nibe nidlala igalufa, igalufa ilunge kakhulu kakhulu.

Ukhona umsebenzi wokujuxuza ndiwuthanda kakhulu. bathi ngelabo bayazilolonga xa bejuxuza.

Into endinoyenza kukuba sidlale ibhola ekhatywayo. Emva koko sizame ukwenza imithungo, ukukhrotsha emva koko sidlale ngee-puzzle. ii-puzzle zilunge kakhulu engqondweni.

Kukudlala ibhola nabo nabo emva koko sizame ukudlala ii-puzzle senze nemithungo. Imithungo ayikhethi.

Ndingadlala nabo imidlalo yebhola ekhatywayo abanye sidlale ibhola ye-netball emva koko sijuxuze

Sizonwabisa ngojuxuza mna nabahlobo bam ayikho enye indlela esizonwabisa ngayo.

Zikhona, nalapho siyajuxuza apho imali ingekhoyo.

Kukuphuma siye kwiindawo ezifana namalwandle siyokonwaba.

Kukujuxuzwa sizihlalele endlini sizikhalisele into ekhalayo sizijuxuzele.

Ndenza umsebenzi wam wesikolo ndihlambe iinto zam zesikolo ndandule uyokudlala nabahlobo bam.

Ndingamxelela ukuba lo udlalayo akuwukhathalelanga umsebenzi wesikolo kungako ke kudingeka mna mzali ndimbonise ngokubaluleka komsebenzi wesikolo, umdlalo ngowamva emva koba ugqibile zonke iinto.

Iindlela zokuzonwabisa ngempelaveki kukujuxuza.

Hayi azikho ke ezahlukilelyo, kum kuyafana.

Iiholideyi zikaDisemba kuba kushushu niyaphuma niyophola ninxibe into yenu impahla epholileyo ninxibe into zenu esinqqinileyo nibe bahle. Konwabekile wonke umntu ukhona kumandi nje nemali ikho niyonwaba ngeli xesha leholide zikaDisemba.